Umhlaba ocebileyo kwizondlo ezifanelekileyo unceda izityalo zikhule ngempilo. Umhlaba ovumeleke kakuhle ukugcina amanzi ngokufanelekileyo unceda ekukhuseleni iingcambu zezityalo. Umhlobo lo womhlaba olufana luyanceda ngenxa yokusebenza kakuhle kwamanzi nezondlo. I-PH ifanelekile, inefuthe ekukhuleni kwezityalo. Ukukhuselwa kwentsholongwane okanye ii-pests kubalulekile ekuphuculeni izivuno. Le miba kufuneka ikhuselwe ukuze isivuno sibe kumgangatho ophezulu wothengiseka.

Nanjengomsebenzi wasefama ndicinga ukuba xa imozulu ishushu into engasinceda kukugcina amanzi. Xana imozulu ibanda ukunxiba izixhobo ezifanelekileyo nokulungelelanisa iiyure zomsebenzi kunako nako ukunceda. Kwimeko yemvula enkulu izihlangu ezingangeni manzi kunye neendlela ezikhuselekileyo ziyimfuneko. Ukufundisa kwabasebenzi, ukwakhiwa kwezindlu ezingangeni manzi kunye nokusebenzisa itheknoloji yokulinda imeko yemozulu kunokuphucula iimeko zokusebenza.

Ndicinga ukuba iinkomo xana zizodwa zithetha zingajongwanga, zithetha ngokungonwabi kwazo ngenxa yendlela ekuswele ngayo amanzi. Okunye kwaXhosa kusetyenziswa iinkomo ukuze kuqosheliswe imicimbi yesiNtu. Inokuba ke ngoku iinkomo xana zizithethela ziyabuzana okokuba ingaba ngubani na ozawuthengwa kuqala kunomnye ukuze kuyokwenziwa umcimbi wekhaya kuloo ndawo.

Ndingazondla ngokutya okusemgangathweni, ukutya okudibene nee-proteins, ii-carbohydrates kunye nezondlo ezifunekayo ezifana ne-vitamins kunye ne-minerals. Amanzi ahlambulukileyo, amanzi acocekileyo ukuze zihlale zinganxanwa, zingaphelelwa nangamanzi emzimbeni. Ukongeza izinto ezinjenge-corn, soya okanye ii-cereal grains ekutyeni kwazo ukuze zihlale zisempilweni.

Ndingaqinisekisa ukuba uphahla lomelele ngokwaneleyo ukuxhasa ubunzima begadi kunye nezityalo. Ndingasebenzisa amabhakethi, iibhokisi okanye izikhongozeli zodongwe ezinendawo yokuphuma amanzi. Ndingafuna umhlaba onezondlo ezanele ukufuma kunye nentlobo yezityalo endizikhethileyo. Ndingaqinisekisa uba ufumana amanzi afanelekileyo ukusebenzisa ihosi payipu okanye ingqubo yokunkcenkceshela. Ukukhusela izityalo kwizinto ezinobangelwa yimozulu efana nobushushu obukhulu okanye ukufuma okukhulu, futhi ndikhethe izityalo ezifanelekileyo kwimozulu nakwinqanaba lokhathalelo olufumanekayo.

Ukutyeba ngokugqithisileyo kwemfuyo kamalume wam kunokuba ngenxa yokutya okuphezulu kwekhalori. Ukungabikho kweentshukumo, izifo okanye izongezo zokukhulisa izilwanyana. Ukuhlohla indlela yokutya, imeko yempilo kunye nenkqubo zokulima kunokunceda ekufumaneni unobangela wokutyeba kwemfuyo kamalume.

Obu buchwepheshe bunokuncenda abalimi balawule amanzi, balwe izinambuzane, bavune izityalo ngexesha elifanelekileyo basebenzise izixhobo ngobuchule kwaye bagcine indalo. Ukuxoxwa nezityalo kunokwenza ezolimo zibe neziphumo ezingcono zinciphise ingcitho kwaye zikhusele imekobume.

Izinto endingazenza ukutsala futhi nokukhuthaza ulutsha ukuba lujoyine icandelo lezolimo zintlanu. Kukusebenzisa iteknoloji yolimo eyakutsha ukuze ibonakale inomtsalane kwaye iphambili. Okwesibini, qhuba inkqubo zoqoqosho nezifundo ezilungiselelwe ulutsha. Okwesithathu, bonisa izibonelelo kunye neenzuzo zokusebenza kwezolimo. Okwesine, nikeza imisebenzi enzuzo kunye namathuba okukhula. Okwesihlanu, xhasa izicwangciso zolutsha ngezikhuthazo kunye nengxowamali zokulima. Ndingenza njalo mna ukukhuthaza ulutsha ukuba lujoyine.

Imvula eyenza izikhukhula ingachaphazela isivuno ngendlela engalunganga. Okokuqala, ukubola kwezityalo ngenxa yokufuma okugqithisileyo. Okwesibini, ukonakala komhlaba okubangela ukulahleka kwezondlo ezibalulekileyo. Okwesithathu, ukulibaziseka kokukhula kwezivuno okanye ukuncipha kwayo. Okwesine, ukuphazamiseka kwendlela zokulima kunye nezixhobo. Okwesihlanu, ukulahleka kwemveliso ngenxa yokungancedeki komhlaba.

Ukugcina inkomo njengeqabane endlini kunokuzisa imicelimngeni eminintsi. Oko kuquka indawo encinci, ingxaki zococeko, imiphumo kwimpilo yabantu, imithetho enokuphulwa kunye nengxaki nabamelwane. Kodwa ukuba umhlobo wam uyayithanda kwaye uyayikhathalela kakuhle usenokufumana uvuyo olunzulu.